Hheyi! Oh, ya, eyi, yazi, umuntu-ke, kodwa uzokwenzenjani-ke manje? Hha, kodwa ngiyacabanga ukuthi uma ngase ngiye kuloya Mnyango Wabasebenzi, yilapho impela engingathola khona usizo lokuthi ngidonse i-UIF. Kwamele ukuthi mhlawumbe ngibashayele ucingo mangicabanga, yah, or noma ngiphathe ipasi lami nalapho mhlawumbe kade ngisebenza khona ukuze ngikwazi ukuthi ngixhumane nabo, ngibasendele futhi ne-UI nineteen yami khona ngizokwazi ukuthi ngithole amasentshana kubo.

Eyi, uyazi phela Julia ngiyazi vese lapho okhona ukuthi ngicabanga ukuthi ama-ATM or awekho eish, kodwa yazi phela khona into lana ekuthiwa i-mobile money engingakuzamela yona, i-e-wallet. So lana akudingi ukuthi ulokhu uya emabhange ngoba vese ngiyazi ukuthi akude kodwa ngagcina uthi khona u-Shoprite lapho oseduze noma u-Pick n Pay. Uma ngikusendela yona, ngizoyisenda kwinombolo yakho kamakhalekhukhwini bese-ke izokusendela-ke ney'nombolo eziwu-five ozothi uma ufika phambili, uyobanikeza inamba, inombolo yakho yomakhalekhukhwini bese ubanikeza nalezi zinombolo eziwu-five ezizobe zikule ezizobe-ke zikulo myalezo ozobe uwutholile kumakhalekhukhwini.

Yah, indlela engingayenza uma kuwukuthi ibhange alikho eliseduze, umfowethu lona uMapaseka ngingenza icebo lokuthi ngimthumele imali lapho azokwazi ukuthi yah, ngimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe ngenombolo yakhe khona ezokwazi ukuthi aye noma mhlawumbe ko-Boxer noma ko-Spar noma ko-Pick n Pay, ey'tolo lapho enza khona igrosa ukuze akwazi ukuthi ayokhipha khona imali. Ngobani? Iyona ndlela leyo elula ngisho noma kuthiwa isitolo, ispaza, uyakhona ukuthi nawe uyikhiphe khona imali uma benomshini we-airtime.

Kafushane nje mfowethu-ke, lana kushuthi amaphepha ongawasebenzisa awubufakazi bendawo ohlala kuyona, ngizokuchazela nje ngamathathu. Eyokuqala kungaba isitatimende sasebhange, eyesibili kungaba incwadi esuka kwamasipala lapho umuntu ekhokhela khona ugesi namanzi bese kuthi eyesithathu kungaba incwadi enekheli lakho esuka mhlawumbe esitolo lapho khona othenga khona iy'mpahla.